Ke patetse tjhelete e ngata ha bohloko, patetse tjhelete e ngata ha bohloko. Mabidi a matjha ke tswa ho kenya e ntjha. Ke tswa ho kenya le starter-a se setjha, empa koloi ena e ntjha, ke kopa le mpheng tjhelete ya ka hape .

Tekete e le nngwe ho ya Mpumalanga, e etsa three hundred and fifty. Ebile bese e tlo tloha ka hora ya bo borobong, mme e tla fihla Mpumalanga ka hora ya botshelela hoseng.

Ra sokola ha re tlamehile ho fihla mosebetsing. Transport-o ditekesi tse yang mosebetsing di ya sokoleha di tlamela di tsamaye nako e telele hore re fumanehe, re fihle mosebetsing. Mme le hirileng hore a re late a re ise mosebetsing a re kgutlise o tsamaya a sa tle nakong tse ding, moo a tlamelang a re late teng.

Metswalle ya ka ke e thabetse hore e na le dikoloi. Mme le lefufa ha ke na lona, empa ke utlwa bohloko ha ke fumana hore ke nna fela ya senang koloi. Hobane ke se dule ke founela metswalle ya ka. Le bona ba na le mabaka mme ke nahana hore di-savings tjhelete ya ka e ne ke bolokile. Ke bone ke eketsa jwang ke lo batla tjhelete bank-eng, ke eketse tjhelete ena. Ke iphumanele koloi e ntjha.

Etsa bonnete ba hore o phomotse pele o kena tseleng. Mme o se sebedise bojwala pele o kganna koloi, mme o fase lebanta. Mme o hlomphe melao ya tsela o ska sebedisa lebelo le hodimo haholo o shebe pele ho feta koloi e nngwe. O sebedise dipidi tsa hao.

Ee, ke a di sebedisa bese tsena ha ke theohela hoseng le ha ke tjhaisa mosebetsing. Di ntheola hantle ka pela mo ke dulang teng. Ke a di rata dibese tsena, di etsa bophelo ba ka bo be bobebe. Ebile le ditjeho tsa teng di fatshe.

Ke rata boemafofane ba OR Tambo bo botle haholo ebile bo hlwahlwa. Tshebeletso tsa teng ke tse hodimo haholo ka tsela e makatsang. Ke rata le ho fofa bosiu hoba ke bona mabone a matle a tlo .

Nna moo ho emiswang teng, ke ke ke rate ke lo ntsha metsi, ke ye ntlwaneng kwana. Ke etse ntho tsa ka. Ke ithekele pie, ke ithekele coca cola. Ke otlolle maoto ha nyane. Ke hlooho nyana ka sikaretenyana moo ke kgutlele ka beseng.

O kgona ho itatela thepa, o kgona ho palamisa motho e mong le e mong eo o batlang ho mo palamisa. Ka nako e batlwang ke wena, o kgona ho tsamaya bosiu kapa motshehare o fihle hole Kapa Bophirima kwana, kapa o ye Gauteng maboneng.

Ha se ntwa e tla fela nou, nou nou tjena. Hoba ke ntwa batho bana ba lwanela batho ba ba thusang kaofela. Ke batho ba le bang. Ha hona mohlang ntwa ena e tla fela ho tla dula ho lwanwa.

Ke utlwa ke kwatile ka tsela e nngwe, ke utlwa ke kwatile ebile ke utlwile bohloko haholo. Ha ho sena motho ya mphang dintlha tse utlwahalang. Haholo ne ke ya mohlakanong o bohlokwa haholo wa bophelo ba ka. Ha ke tsebe, ke tlo bona, ke entse jwang.

Mokgwa ona nakong tse ding ha wa bolokeha hoba batho bana ba kgannang dikoloi tsena, ke matswantle kwana, ebile ba kadimana ka di-profile. Ba ba tjhentjha di-profile. Ba utswa batho ha ba fumane monyetla.

Re sebedisitse tsena tsa marangrang ho thweng ke Google Maps. Re kentse feela moo re neng re tlamela ho ya teng. Yaba yona ya re bontsha nthwe nngwe le nngwe re tlamelang ho etsa. Na re kae, jwang, kae.

Re nelwa ke pula, re leme tlasa ha re emetse dibese. Ha hona moo re dulang teng. Ha hona moo re emang teng ha pula ena. Re kopa le batho ba emeng mona. Re kopa le etse le lephepha ha re emetse dibese. Re seke ra hatsela, re seke ra nelwa ke pula.

Di-company tsa E-hailing ha di a tlameha hore di etsetse motho a le mong account-o ho bona. Tlamela motho e mong le e mong a kenye ID tsa hae, a kenye mabitso a hae, a nnete. Ho se ke ha dumeletseha hore motho a kgone ho bula di-account tse ngata tse ntjha. Nna E-hailing ke e sebedisa ha ke tlamehile ho e sebedisa hoba hobane ha ke tshepe hohang ho ba le bona bakganni e kgone hore e be ditsotsi.